Ukuchitha ixesha kwezemfundo ndenze ii-online training sessions apho khona ndinokuzama ukuqokelela bonke abo bafundi ndizobe ndithagakhethe kubo ndibafundise izifundiso ezi, ezifana ne-mathematics, i-physical sciences njengoko nam ndizenzile. Apho khona ndinozama indlela to generate imali, imali ezoba yingeniso kum kuba ezo sessions per month ndizobabhatalisa loo mali ndizoyibeka. Ukuba ndithe i-hundred rand kuyoxhomekeka, yeyona ndlela endiyibona ingandingenisela imali. Okanye ndibe yi-content creator, ndonwabise abantu kuFacebook ndizame indlela, abalandeli abaninzi apho khona ndizongeniseka imali. Okanye ndibe ngumfoti, ndithathe ixesha lam ndisebenzise ikhamera ndifote abantu kwaye ndibeke ii-prices apho khona ndingenza imali khona.

Mna ndithanda iqela elibizwa ngokuba yiKaizer Chiefs. Iqela laseRhawutini elaziwa kakhulu yiSouth Africa yonke kuthiwa ngamaKhosi. Iqela leKaizer Chiefs alindiqhubeli kakuhle kutshanje kuba sinento yokuhlaselwa yinduku, sibethwa okokoko kwii-games zilandelelana. Ndiyacinga kunokuba iipleya zam ihlobo ezinjima ngalo xa zinokonyusa umfutho sizame i-team collaboration where apho wonke umntu angazama iindlela zokuqiniseka kwi-gameplay. Abaphathi bazame ukongeza ii-players ezintsha, siyazidinga ii-players ezintsha, iwesi kwizistrayikhazi, ii-mildfielders nase-back ku-goalkeeper. Ndingavuya kakhulu xa kunobakho utshintsho kwitimu yam izokwazi ukuwina ibethe ezinye iitimu ezifana neeOrlando Pirates nezi Mamelodi Sundowns.

Umntwana oyintombi oneshumi elinesibini ndingamcebisa kanje, makakhethe umdlalo awuthandayo, umdlalo ofunwa nguye ozokumanelisa ngaphandleni kwemidlalo ethandwa ngabanye abantu. Phayana makazame ukuncedisana nee-players azobe edlala nazo, angabi ngumntu ozophikisana kakhulu. Akhangele, aqonde abo bahamba naye kwixesha elininzi azame uncedisana. Uya kuzifumanela abahlobo bokwenene, abantu aza kusebenzisana nabo in in terms of ukholabhoreyitha bebonke bancedisane nakwezinye izinto ezibalulekileyo eziyamelene nabo nendlela yabo yokuphila, kuxhomekeka kwindawo leyo bahlala kuyo.

Kungamncedisa kakhulu kuba laa nto yokuba umntu abe sebaleni aqhubekeke nokuzilolonga ixesha elide iyamncedisa ukuthi naye angakwazi ukucinga kakhulu, angabi ne-axiety. Uyakwazi to uku-relieve isitresi akwazi ufumana abahlobo abatsha apho khona akwaziyo ubaxoxela nangaziphi na izinto ezibalulekileyo, kuxhomekeka kwabo bahlobo abathembileyo. Laa nto yokuhlala ukuzilolonga umzimba okokoko inokusebenza kakhulu ingqondo, ukucinga kakhulu, uyakwazi to ukuzikhulula kwizisitresi zonke, ungahlali ube ne-fear, ukoyika. Uhlale nabantu, uxoxe nabantu, ukwazi ushera izimvo ezahlukeneyo.

Loo nto leyo ingamnceda ukufumana abahlobo ngokulula. Ibhola ngumdlali weqela, nto leyo ethetha ukuba umntwana wakho uza kuhlala kunye nabanye abantwana kwaye afunde ukusebenza nabo. Loo nto ingamnceda ukusebenzisana neqela, ukuphucula okwethembeka nokuzethemba. Xa ephakathi kwabanye abantwana uzawukwazi ukuqiniseka naye ngaye. Ukunceda ukuncokola nokubonisana nabanye abantwana malunga nazo naziphi na izinto ezingahambi kakuhle, ahlale phantsi athethe nabanye abantwana. Ukunciphisa uxinezelelo nokuziva engaxabisekanga. Xa ephakathi kwabanye uzofila i-confidence, ukuzethemba, ukumnceda ayeke ukucinga ukuba ahlale yedwa to limit i-anxiety kakhulu kuye.

Loo nto inganceda ukufunda ukuthatha ixanduva. Xa ungukhapteni weqela unoxanduva lokukhuthaza abanye abadlali, ukunceda abanye abadlali kwakunye uzinceda wena ungukhapteni kuba umele neqela lakhe. Okwesibini, ukusebenzisana ukukhuthazana. Ezemidlalo zifundisa ukuba inqanaba eliphezulu lempumelelo livela ekusebenzisaneni, hayi ekusebenzeni wedwa. Kukuba itimu xa ibambene kulula ukuba iphumelele yonke. Okwesithathu, ukumelana nemingeni ngendlela engcono. Umzekelo ukubhekana ukubhekana nokuphulukana nomdlalo okanye ukunqandwa kukunika ukufunda ukuba ungaphathwa njani kukoyiswa kwaye uqhubeke uzimisele. Okokugqibela, ukucupheka, ukuchubeka nokusebenza nabo bakufutshane nawe.